Ha ho na le mokete motseng dijo tsa setso tse leng hore dia kopana ke malamohodu, ke bohobe le setampo. Mme malamohodu a ye a etswe ha bo ntate ba qeta ho hlaba phoofolo. Mohlomong ha re re ba hlabile nku, batho ba bomme ba ye ba bitswe ho hlatswa malamohodu ba phehe fatshe mollong wa fatshe. Mme ba pheha malamohodu moo ebe a tla jowa moketeng o tlabeng o e entsuwe le bohobe le bona boya bo etsuwe, mme bo etsetswe mollong wa fatshe e be e be bo malamohodu le bohobe tseo e leng hore di fepela batho moketeng.

Ho etsa dijo tsa ketsahalo e ikgethileng ho na le di-spice tseo o tlamehang o di sebedise, tseo e leng hore di ikgethile kapa yona risepe e leng hore o ikgethile. Ebe o a di pheha ka mokgwa o o makgethe le hore ha o na le diphoso, diphoso tsa teng o di lokisa ha o ntso o pheha mono. Ebe le ha o di o di tshela mane sejaneng sa hao, o di tshela ka mokgwa o motle, e leng hore o wa kgahlisa, e leng hore ha o di fepela motho e mong di a mo kgahla ka mahlo le pele a ka di taste-a kapa hona ho di kenya ka hanong ebe a di mo kgahlilwe ka mahlo feela.

Tjhe, mmino wa ha jwale ha o sa tshwana le mmino wa sekgalekgale, mmino wa sekgalekgale ke mmino e neng le hore o na le molaetsa ha o mametse, o bua le wena ebile o lokisa maikutlong. Mmino wa hona jwale ke mmino o eleng hore ke mmino o thabisang batjha and boholo ba rona batjha re rata mmino wa hona jwale, empa mmino wane wa sekgalekgale ke ona o ntseng o tswela pele le ha jwale

Batho ba mahaeng ba tlameha hore ba rekelwe tekesi e nyenyane, eo e leng hore ke koloi e ba tlo e sebedisang ho phetha mabaka a bona ho ya bo toropong, le hore ba fihle ka nako toropong, ba kgone le ho phetha mabaka a bona ntle le tshitiso ya letho, ebile ba be ba ikgethele bona ka bo bona mokganni e tlabang mokganni wa bona wa ka dinako tsohle

Ee, re ka kgona ho qosa morena ko hore morena ha re sebeletse kapa hona ho fa ditshebeletso tsa setjhaba tse nepahetseng. Ho mo theosa ha ke nahane hore re ka kgona ho mo theosa, empa ho mo qosa e re ka kgona ho mo qosa. Hape, ho ka ba molemo ha morena a ka ikamanya le ba mmuso mohlomong ba mmasepala ba setrekeng seo e leng hore o ho sona hore setjhaba sa hae se fumane ditshebeletso tsa setjhaba.

Tjhe, re le baahi re ka se kgone ho ikahela matlo, diphokothong tsa rona ha di lekaneng ebile le mesebetsi eo re e sebetsang ha re fumane mekgolo e lekanang. Jwale mmuso o ka etsa ho be bobebe hore bao ba kgonang hore ba ikahele matlo, ba ikahele empa bao ba sa kgoneng beo e leng hore ba dikojwana mahetleng mmuso ebe ona o ba ahelang matlo

Tjhe, ha ke o tshepe tlhahiso ena e hlahisitsweng, mme nkekebe ka fetola mokgwa oo e leng hore wa aparuwa lepatong.

Ha motlakase o wele, re pheha ka setofo sa mashala ebile ho pheha ka setofo sa mashala ho ditheko tse tlase haholo ho feta. Ha o pheha ka setofo sa motlakase hobane motlakase o wa tura ebile le di-units tsa teng di tlase haholo. So ha motlakase o wele, re sebedisa setofo sa mashala ho pheha.

Tjhe, beng ba mephato nakong ya hona jwale ha ba sa latela setso sa rona sa batho ba batsho ebile ba susumetswa ke tjhelete hore ba etse mephato le hore ba etse diketso tsena. Jwale beng ba mephato ba lokela ho hopotswa hore na setso sa rona ke eng le hore lebakeng la hore why mophato o be teng le hore why o tlameha o etsuwe hole le metse.

Hona ho bolela hore o tlameha o bane le dinomoro tsa mohaisane wa hao hore o mo founele kapa o kope thuso ho yena ka nako eo e tla beng o re o tlabe o hloka thuso ya tswekere kapa mafura ho yena.